Azixatyiswanga ngohlobo lokuba xa ubukele imuvi yaseMzantsi Afrika uye ufumanise into yokubana ithatha ixesha ukuze kufikelelwe kuvuthondaba. Nangona kubonwa into yokubana bekunofaneleka into yokubana ngoku sele ifikile kuvuthondaba, and enye into umgangatho osetyenziswayo ukwenza imuvi mhlawumbi uba sezantsi kakhulu unganikisi mdla.

Ewe i-smartphone siyaphazamisa kakhulu kwiindibano zabahlobo okanye kwezosapho ngoba uye ufumanise into yokubana endaweni yokubana nixoxe ngezinto ezibalulekileyo ezidla umzi okanye usapho, wonke umntu uxakekile kwi-smartphone sakhe. Alikho elaa xesha lokokubana nidibane nilusapho nifudumale nixoxe ngezinto zenu. Ibangela uba kubekho ulwahluka- hlukano apha kusapho. Kananjalo izihlobo seniphumile abukho oba bushushu bokusondelelana nakhane ngenxa yezi zimathifowuni abantu abaxakeke zizo.

Ndithanda umculo wezevangeli utsho uthi kwi-gospel, kwaye ndiwufumana lula kuYouTube.

Endiyithanda kakhulu i-app yile kuthiwa nguWhatsApp. Ndiyithanda kakhulu ngoba kulula ukunxulumana nabantu kuyo, kulula ukunxulumana nezihlobo, kulula ukunxulumana nabantwana. Naxa nifuna ukuba nentlanganiso niyifemeli kulula ukwenza iqumrhu, ukutsho uthi igruphu nincokole khona ngaloo miba nifuna ngayo. Kananjalo kulula ukubana nithethe ngomnxeba, ukutsho ukuthi nifowunelane nenze ne-group call nixoxe ngaloo mba. Ndiyayithanda kakhulu iWhatsApp.

Xa unabantwana ongahlalli nabo okanye abazali ongahlalli nako nabo, awukwazi ukuhlala ngaphandle kwefowuni kuba yenza lula ukuba unxulumane nefemeli yakho. Kananjalo enye imeko yongakwazi ukuhlala nefowuni xa ushishina kukho loo nto uyithengisayo kuyabaluleka into yokubana xa ungenayo ikhompyutha wenze i-research apha kuyo ifowuni. Kubalula kakhulu. Kulula ukufikelela ezintweni zonke ngamaxesha amaninzi, kulula nokwenza ubhatale izinto zakho apha kwi-app yasebhankini ungadanga waya ebhankini.

Yenza kuba lula ngohlobo lokubana niyakwazi umntu nincokole nilusapho kuloo ndawo umntu ahleli kuyo angadange wangena epokothweni wagalela ipetroli emotweni okanye wayokukhwela imoto achithe imali eninzi. Niyancokola nihleli ezindlini kwaye ayiyomali ingako ukubhatala njengoba besenditshilo uWhatsApp, uyafikeleleka kakhulu emntwini wonke ngokwe-data.

Xa ndinoqala ijelo lam kuYouTube ndingathetha ngomxholo wokudlwengulwa kwabantwana abangamantombazana kananjalo nabantwana abangamakhwenkwe abasakhulayo. Ngumba uye undidle kakhulu lona kakhulu kakhulu kwilizwe esiphila kulo. Abantwana bayadlwengulwa ubomi babo bupheleliswe esithubeni ngabantu abadala abadlwengula abantwana. Uyanditya kakhulu lo lo lo mxholo lona.

Elona khasi lonxibelelwane endilisebenzisa kakhulu leli kuthiwa nguFacebook. Lelona ndiliqondayo kwaye wonke umntu oliqondayo nomncinci nomdala. Liyafikeleleka nakwezemali kwaye kulula into yokuba ukuba ngaba ninento, umba, okanye umxholo eniwufuna ukuwuxoxa nabantu kwilizwe kwilizwe nabantu obaziyo nongabaziyo, kulula kweli khasi ukuba nixoxe nangawumphi na umba, umntu abeke izimvo zakhe.